Merogo e na le seabe se segolo thata mo boitekanelong jwa motho ka gore e na le di-vitamin-i le di-mineral-e tse di tlhokegang mo mmeleng wa motho gore a tshele sentle mme e ka tsengwa ka go tsenngwa matute a yone go tsenngwa mo dilongwaneng dilo dingwe tsa dijo tse di fapaneng.

Merogo ke dijo di tshwana le khabetšhe, spinach-e le dinawa mme e sologela botsogo jwa rona ka go refa dikotla tse di rileng tse di tswang mo go tsona.

Ka gonne rooibos e na le seabe se se tona thata mo mmeleng wa motho, rooibos e kgona go go thusa go robala sentle bosigo go phala ditee tse dingwe go tshwana le kofi, fa o nwa kofi o batla go robala bosigo a gona gore o ka kgona go thulamela sentle e fela ga ke wa robala o nwele rooibos mmele wa gago o kgona go phuthuloga mme o a robala .

Rooibos e na le seabe se segolo thata mo temothuong ka gore go jwalwa ga yone ga e tlhokege metsi a mantsi mme ka mokgwa o e sireletsa tikologo le gape ga e tlhoke di-fertilizer gore e gole mme se se dira gore balemi ba kgone go dira madi ba tsenye le letseno ka tsela e e siametseng temothuo.

Malome o nthutile gore rooibos pele o ka e kotula o tshwanetse go e godisa sentle mme pele o ka e kotula o tshwanetse go dira gore a e nonofetse ebile e itekanetse gore ka kotulwa fa e sena go kotula e a omisiwa for letsatsi kgotsa a mabedi ga e fetsa e a tseiwa e a tlhatswiwa e isiwe ko metšhining e e silang gore e ka nna ready for gore e ka rekisiwa.

Merogo e ne rakgadi a nkapetse yone ke e ratile ke spinach-e le khabetšhe ke e ratile ka gore e na le seabe se segolo mo mmeleng khabetšhe le spinach-e di oketsa bophelo ba pelo di thatafatsa marapo a mmele ebile di dira gore mmele wa gago o bereke sentle.

Rooibos tea e farologana thata le mefuta e mengwe ya ditee ka ntlha ya gore e na le tatso e e bonolo e seng bogalaka jaaka go tshwana le di-herbal tea tse dingwe jaaka camomile le ginger tea, rooibos e thusa thata mo tshireletsong ya botshelo jaaka e thusa ka go fokotsa malwetse a pelo le go ntlafatsa letlalo le go thusa go robala sentle bosigo.

Temothuo ya morara kgotsa beine e thusa ikonomi ka go tlhama ditiro, letseno la ka ntle le dikgwebo tse dingwe mo loagong e rotloetsa bojanala le ngwao mme gape e ka baka mathata a meputso e e kwa tlase. Mo tikologong e ka senya metsi le mmu ka lebaka la ditlhare le dikhemikhale mme fa e laolwa sentle e ka thusa tlhokomelo ya lefatshe ka kakaretso, e nolofatsa ikonomi ya selegae le mmaraka wa lefatshe mme go tlhokega tekatekano ya ikonomi, loago le tikologo.

Go jala rooibos go tlhoka gore o kgethe mmu o phepa o sa tshwarweng metsi a mantsi mme o nne mo lefelong le le nang le letsatsi le le ntsi, peo ya yone e tshwanetse go thunya pele ga go jalwa mme go siametse go jala ka bofelo jwa mariga kgotsa tshimologo ya selemo, fa e setse e mela o tshwanetse go tlhokomela gore e sa nosetsa thata o bo o e tlhokomele sentle, rooibos e kotulwa ka selemo se se godileng mo dingwageng di ka nna pedi.

Temothuo ya rooibos ena le seabe se segolo mo ikonoming ya baagi ba Aforika Borwa ka gonne e thusa go tlhama ditshwanelo tsa tiro go oketsa letseno la baagi le go rotloetsa kgobo ya boditšhaba ka go romela rooibos kwa mafatsheng a mangwe. Batho ba ba nnang mo mafelong a temothuo ba bona mešomo ya go jala, go roba le go dira diphuthelwana mme seo se tokafatsa botshelo jwa bone gape rooibos ke sesupo sa naga ka gonne e fitlhela mabaraka a lefatshe mme seo se dira gore Aforika Borwa e nne le tlhokafatso mo kgwebong ya dijo le ditlhatsana ke ka moo temothuo ya rooibos e thusang baagi go nna le ditlamelo tsa ikonomi le go rotloetsa kgolo ya naga.